Ee, dipalangwang tsa lekeisheneng di kgona ho palamisa batho bohle esitana le batho ba wheelchair. Hobane ha o palamisa mohlala ha o palamisa motho wa wheelchair, o fihla a kena ka tekesing, mme ho kobuwa wheelchair e be e kenywa ka tlasa ditulo.

Ke e beha ho leshome sekaleng hobane bese o kgona ho boloka tjhelete haholo. Mohlala, ha o tsamaya le ngwana a ka tlase ho dilemo tse tsheletseng, o palama mahala, ha a patadiswe.

Ke bona ba etsa ho lekaneng ho ntsha koloi tseo tseleng. Hobane ba check-a kapa hona ho hlahloba ntho eo ho thweng ke disk. Eo e bontshang hore na koloi e maemong a hantle. O ka kena tseleng kapa jwang.

Ke ikutlwa ke kwatile haholo hoba sena ke sentse nako, ke emetse bese. Ke tlile ho efa motho a ka e sebedisang kapa hona ho ya sebakeng moo ho rekuwang ditekesi tsa bese. Ebe ke a ba botsa na ho tlo etsahala jwang? Letsatsi la ka le ile la ba bosula. Kapa hona ho ba mpe haholo.

Tjhehe, ha se so nhlahele ha sena se ka nhlahela, ke ka ikutlwa ha bohloko haholo.

Ee, ke bona ba sireletsehile ha feela hloohong, ba rwetse ntho e ba tshireletsang hlooho. Mme ba tsamaya le ka meleng ya dibaesekele. Ee, ke bona mela ya dibaesekele e lekane.

Ho ne ho le monate. Abuti o ne a kganna hantle ka tsela e hantle, a sa tata kapa a jahile. Re ile ra emisa lebenkeleng la KFC. Mme ra reka dijo, nama le borotho le drink-i. Yaba o nrekela ice cream, re ile ra ema dihora tse pedi moo KFC ra ja. Yaba ha re qeta moo re kena tseleng hape.

Dumela ntate. Ke ne ke founa tjena ke batla dintlha tsa hore ha ke batla ho ba mokganni wa Uber, ke tlamehile ke etse jwang, ke qale kae.

Di fedisitswe ke hore e mong le e mong o fuwe sebaka seo a kgannelang ho sona, kapa seo tekesi tsa hae di tla tsamaelang ho sona.

Bontate nna ha ke tsebe na ho etsahalang , motswalle wa ka ke yena neng le a re ke mo tshwarele yona. Ne ke sa tsebe hore ke koloi eo utswitsweng kannete. Ke kopa tshwarelo mme batswading ke tlo ba jwetsa hore batswadi ke ne ke sa tsebe hore koloi ena, motswalle wa ka o e utswitse, o itse ke ya hae ke mo tshwarele yona.

Motho wa Modimo ka se ke ka ba le mathata le kgale ha ke thothela Gauteng koloi ya e neng e palamisitse dintho ya fellwa ke mafura tseleng. Ra tlamela ho ema ho robala tseleng bosiu kaofela. Yaba ha re fihla moo mo re yang teng ntlong eo, ra fumana senotlolo se sa suwa. Ra tlameha hore re batlane le motho eo re sa tsebe na o ile kae.

Re ile ra tsamaya ka tsela e kgutshwanyane hore re fithle moo re yang teng. Ha re ya tsamaya ka e tlwaelehileng e telele.

Ke nahana hore theko ya mafura e nyoloha ka baka la hobane mohlomong ntho tse etsang mafura le tsona di be di nyolohile. O ka boloka tjhelete ya hao ka hore o tshele mafura a mangata ka nako e le nngwe. Mme o sebedise koloi feela for o sebedise koloi hore o etse mabaka a bohlokwa feela.